Ke reka data tsatsi le leng le le leng hobane ke batla ho sebedisa founu. Ke sebedise di-social media ka ho fapafapana. Jwale ho bua nnete ho reka data letsatsi le leng le le leng, e hlile ke ho senya tjhelete. Ke ka hoo mmuso o etseditseng di-Wi-Fi di-fibre mo makeisheneng hore re kgone ho kenya data once a month. Re patale unlimited data. Ke nahana hore e ne le kgopolo e ntle ya hore re kenyetswe di-fibre makeisheneng le di-Wi-Fi hore re tlohelle ho reka data letsatsi le leng lele leng re senye tjhelete. Jwale ke nahana hore Wi-Fi e ne le leano le letle.

Nka bolella nkgono hore nkgono ha o batla ho lokisa tlamehile o qale ka ho check-a ka ho sheba signal-e ya hao pele hore e hantle na. O tla qala ka ho bitsa motho a tsebang ho lokisa di-signal-e, a tlo shebella signal-e ya hao hore e ntse e le hantle na. Ebe ha signal-e ya hao e se hantle, jwale ho tla tlameha o reke sekotlolo se setjha kapo o e lokise nkgono. Mara ke nahana hore ke signal-e. Ke nahana hore nkgono o batle motho a tlo lokisa signal-e ya hao ka ntle. Re bone pele hore bothata ke eng, and then ha signal-e e lokile tsohle di lokile.

E hlile network e ke e berekisang ha e sebetse hantle, e tsamaye e ntse e tshwara, e tlohella e tshware e tlohella. Empa nako e ngata ya sebetsa nako e kgutshwane e na le ho sokodisanyana. Empa ke nahana hore e ya ka di-weather kapo ha hona le mo ho lokiswang teng, ke hona moo ba setopong di-signal-e teng. Empa hangata ya sebetsa hanyenyana ya sokodisa, hangata e sebetse hanyenyana e sokodise ha se ntho e hlophang haholo mara yona. Mara yona e na le ho sokodisa ka matsatsi a mang.

Data eo ke e ratang ke ya ten gig hobane ke kgona ho e sebedisa kgwedi kaofela. Ebile ke e rata ha e qala maqalong a kgwedi ho fihlela kgwedi be lo fela. Hobane ke kgona ho bona hantle hore ha e qadile ka di one, o tlo fela ka di thirty kapa ka di thirty one. Jwale ke e batla e qale le kgwedi e fele le kgwedi. Ke hona moo ke tla bonang hore ya nsebeletsa hakaalo, ten gig ke yona e nlekaneng. Hobane ke etsa ntho tse ngata mona social media-eng.

Seyalemoya se ile sa nthusa haholo ka di-application tsa ka tsa sekolong. Ke ile ka bitswa sekolong hwa thwe ke tlo sebetsa ka baka la seyalemoya. Hobane ke ile ka etsa application seyalemoyeng sa ka. Mme ka hirwa sekolong ka lebaka la seyalemoya sena sa ka. Jwale ke nahana hore seyalemoya se bohlokwa haholo. Ebile se kgona ho fihla ho setjhaba. Se kgona ho bua le batho ba hole ka seyalemoya. Batho bao sa ba boneng batho bao ba qetetseng kgale, batho ba dulang hole o kgona ho bua le bona kaofela. Seyalemoya se a thusa.

Ee, di-company tsena di ya tena. Hobane o tla fumana ba hore o reke three Gig ka tjhelete e itseng. Empa ha o thola o sheba three gig eo ke ya letsatsi kapa ke ya hora feela. O fumane hore letsatsi kapa hora di fela data ena e ntse e le teng. Jwale o tlo etsang ka data eo hobane ba e nka bona. Ha e kgutli ya nkuwa data e setseng ya nyamela feela phone-ung. Jwale e ya tena vele ntho eo ya hore o reka data e kana ba e fa matsatsi a makana kapo awara tse itseng. Ka mora one hour e fedile, o soka o e sebedisa. Jwale ke yona ntho etsang re tlohele ho reka di-data eo, hobane ya re tena. O reka data ba re ke ya one day, ha e re midnight, gone e ile data. Empa e ntse e le ngata data e setseng moo ha e ya tena.

Ke nahana hore dipampiri ha di sa rekiswa di-shop-ong haholo matsatsing ana. Hobane ditaba tse ngata se re di fumana di founung, di-laptop-ong, dikhomphutheng le di-social media-eng. Jwale ke ka hoo, dipampiri se di sa rekiswe haholo matsatsing ana hobane ha di sa hlokahala. Ke ka hoo, le di-company tse ngata tsa dipampiri di ile tsa kwalwa ka baka la hore ditaba tse ngata re di fumana di founung, re di fumana di-laptop-ong, re di fumana dikhomphutheng. Jwale dipampiri ha di sa hlokahala. Nthwe e nngwe le e nngwe, e se le ho social media, nthwe e nngwe le e nngwe e founung, ntho e nngwe le e nngwe e khomphutheng. Jwale ha re sa hloka dipampiri.